Olwam uluvo phakathi kwebhasi neteksi, eyona ndiyibona into esona sithuthi ndisibona sikhuselekile mna ndizothi yiteksi kuba iteksi. Ewe, iteksi yona iyaphithizela inokubana ibuye umva kodwa ndiyibona ikhuselekile ngoba noko noba yona ingawa, ayikho phezulu kakhulu. Manintsi amathuba wokuba usinde engozini ungade kube uyasweleka. Kanti yona ibhasi iphakame kakhulu ungazibona sowulimala kakhulu, ubethakala kabuhlungu. Mna ndibona ingathi yiteksi ekhuselekileyo ngokolwam uluvo.

Ibhasi endiqondayo ukuba mna ikhuselekile kunenye phakathi kweneedekha ezimbini nenedekha eyi-one, mna ndizothi yilena inedekha eyi-one kuba noko yona ndiyibona ikhuselekile ngoba yona ayiphakamanga kakhulu kunenye. Sizawuhlala nje kakuhle ungadanga waphezulu kakhulu, ithi ibhasi noba iyawa kwezinye iindawo okanye iva amagingxigingxi kwezinye iindawo. Kuba kukhona iindawo ekuthiwa ziitonela, ibhasi ngelinye ixesha isenogruzuka phayana le ineedekha ezimbini kodwa kanti le inedekha encinci noko yona emfitshane, ayinawude iphazamiseke kakhulu.

Into endingayenza ndingaqale ndifowunele endlini ukuba bandihlangabeze ngokubaleka bandinikeze ikhadi lam eli lebhasi. Emva koko ndizame ukuba udrayiva lona udrayiva lo webhasi ndimcacisele ukuba kwenzeke into ekanje nakanje azame ukundinyamezela. Ndimcacisele ukuba noko ndim lona ndisoloko ndikhwela apha. Ndize nalo ikhadi aze nalo ikhadi lowo umntana ndimhlangabeze ndilifumane kufutshane, ndilifumane ekufutshane.

Ndingathetha nomqhubi lo webhasi ndimxelele uba ndiyamcela kuba ndiyaqala ukuya, mna ndicela ukuba ndiyithumele kuye kwikhadi, lakhe or kwiakhawunti yakhe. Ndimcacisele kakuhle ukuba ndiyamcela kuba ndisaqala ke noko ukukhwela apha ebhasini, ndicela andinyamezele, kodwa into enje ngalena ayizuphinda yenzeke kwixesha elizayo.

Heyi, makhelwane! Into eza kwenzeka ke phayana xa ufika phaa njengoba usithi ufuna ukhwela ibhasi nje, akubhatalwa ngamali ke phaa kuzawufuneka ube nekhadi eli ileli lebhasi, then uzokhwela ngalo.

Heyi, hayi le bhasi le namhlanje ingathi madoda. Ayikafiki eli xesha? Uthi iseza? Andiqondi uba iseza. Yinto enzayithini le kuba nam ndizawuba leyithi emsebenzini? Okanye mandifowunele udrayiva? Hayi, mandithembe mhlawumbi izawufika noko ingathi ixesha lisavumanyana. Yho!

Yho, yho, yho, yho, yhe, hayibo! Umntu uyalibaziseka. Ndizawuthini, ndizawulenza ixesha lokufika emsebenzini? Iwesi uba ndileyithi ngoku. Yho, lindishiyile ixesha! Umhlekazi ingaba uphi na madoda, ndileyithi kangaka? Yho, andazi uba ndizayithini ke ngoku le into kodwa kuzonyanzelekile ndifikile emsebenzini, andizokwazi kaloku ukungafiki. Inoba ulityaziswa yintoni na umhlekazi kuba udla ngoba sefikile ngeli xesha? Ndingenayo nemali nje yokuba ndikwazi umisa ezinye iimoto, yinto endiza kuyithini na le? Okanye mandifowunele emsebenzini ndibaxelele ukuba ndizawufika sekulithutyana? Okanye ndithini, ndingayi? Andazi ndibhidekile, andazi nyhani.

Kuba ndiyafuna ukufika emsebenzini ngexesha elifanelekileyo kuzawunyanzeleka ukuba ndikhwele kule bhasi. Ndizawukhwela kule bhasi noxa zingekho iindawo zokuhlala, kodwa ndizawuma ngeenyawo ndinyanzelise ukuba mandibe kuyo le bhasi ngaphakathi ukwenzela uba indithathe iyondibeka. Ndizayinyamezela yonke imeko le kuba ke ayintlanga, ayikuko ukuthanda kwam. Ndizawunyamezela ndime ngeenyawo ndiyofika emsebenzini kuba kufuneka ndifikile emsebenzini kona kona.

Hayibo, drayiva! Awulibelanga? Awulahlekanga, kuba le le ndawo le ndawo sihamba kuyo andiyiqhelanga azange ndayibona ngaphambili? Ingaba kwenzeka ntoni kuba le ndawo sihamba kuyo andiyitwhelanga mna ngoku? Ndizawuthini? Kufuneka ndifikile emsebenzini ngoku ndizawuthini emsebenzini ngoku, ndizawuthini kumlungu wam xa ngaba ngoku ndingafiki? Ingathi uyandilahla ngoku mlungu wam, andazi uba mandithini. Uyandilahla ngoku, drayiva. Ndiyakucela mani khawuzame uhamba ngale ndlela ndiyiqhelileyo kuba ngoku ngathi ndiyahleka noko ha-a. Undenza ndibe nexhala ngoku, undenzela ixhala undenzela ixhala drayiva. Yhini, mqhubi!